Jwale ka monga polasi nka dula fatshe ka leka ho buisana le bona hore ba utlwisise maemo ao re leng ka hara ona. Ba tsebe le hore ha ba sa sebetse ha ba no fumana yona patala. Empa mabapi le seo ba tla be ba ba entse setrike ka sona. Tjhelete yona nka e nyolosa empa le mosebetsi le ona o tlo tlameha hore o nyolohe. Hoba ba ke ke ba kgola tjhelete ya ntho ya mosebetsi o mongata, empa ba etsa mosebetsi o monyane.

Ehlile nna ha ke shebile e ka tuma ha re ka ba le di-campaign-i tsa hore re rute batho ka yona, le hore ke tsela ya hore re boloke ona metsi le hore re sebedise metsi ka hloko. Ha masepala wa rona kapa bona batho ba etsang ka metsi ba ka ipha nako ya hore ba tle ba tlo re ruta hore re tsebe haholonyana ka taba ena ya ho sebedisa metsi. Ka tsela ena ya ho re re jale, ya ho sebedisa metsi feela ho jala dimela tsa rona.

Ho ya ka nna, ke bona ho sa hlokehe hore ba ka nka matlalo a nonong a dikgomo ba wa lahle. Hoba ke a kgola le moo ba wa lahlang teng a baka bohlaswa. Ho ya ka nna e ka be ba re fa ona kapa ba fana ka ona ho batho ba kojwana di mahetleng. Hoba re sebedisa lekoko lenonong la kgomo. Re a le hlatswa hantle, re le nke, re le sebedise, re le suwe ha re qeta moo, re le omise. Re ilo etsa re ilo le ala fatshe. Le sebediswa ho rojwala hodima lona, le tse ding tsa dintho, ho etsa le tsona diaparo hape.

Atjhe le nna ke dumellana le le hona. Poone e hatseditsweng e ke ke be ya latsweha jwalo ka poone e tswang masimong. Poone e hatseditsweng ha e monate hohang. Ee, o so o tla re ke poone hoba ke poone e tshwana le poone, empa e ke ke be ya tshwana le eo wena o tswang ho ijalla yona e tswang masimong. E tsamaya pele ka dinako tsohle.

Nna ke bona ho ba le insurance ya dijalo e le ntho e bohlokwa haholo. Jwalo ka sehwai sa polasi e nyane, ho bohlokwa haholo ho kenya dijalo tsa ka tlasa insurance. Hoba o ka hlahelwa ke dintho tseo o sa ka wa di lebella. Ho ka na pula e ngata dijalo tsa hao tsa qetella di senyehile. Ha se ho le jwalo, o tlo qala kae, o tla be o sa tsebe hore o tlameha o nke eng, o ikopanye le eng. Jwale ha o le ka tlasa insurance, ho monate hoba o tla kgona hore o ilo etsa di-claim-i mabapi le mathata ao hlahetseng.

Ho qala polasi ha se ntho e bonolo empa ka ho nka mehato e latelang o ka ipona o phethahaditse ditoro tsa hao. O tlameha o batle batho ba tlo o thusa ka tsa tjhelete hore le wena o kgone ho qala polasi ya hao ya tee. O ba bontshe le bohlokwa ba hore ba kenye tjhelete ya bona moo le hore ba tla ja mofufutso wa phatla ya bona, ha fela ba ka kenya tjhelete ba o thusa mononong. O tlameha ho tsamaya o ilo batla mabenkele a manyenyane hammoho le ona a maholo ao o tla tlang o tla tla o a ba o ba fa yona tee ya hao ya Rooibos bao patale. Jwale ka hoo, o tla be o phethahatsa ditoro tsa hao. Le yona polasi ya hao o tlameha e ilo ngodiswa hore e be semolao.

Terata ke nahana hore o tlameha o e ntjhafatse habedi kapa ha raro ka selemo ka ho kenya terata moo le thibela diqabang pakeng tsa hao le monga polasi e nngwe. Hoba ka le leng o ka fumana dijalo tsa hao di se di wetse ka ho yena. Ke ka hoo, ho le bohlokwa hore le arole ka terata dipolasi tsa lona.

Nka rata ho tseba ka mefuta ya ditholwana le meroho ya ha naheng. Hobane ke motho ya ratang ditholwana ha mmoho le yona meroho. Ebile ke batla ho utlwisisa haholo ka yona. Hore le ka hosane ke tsebe hore ke eng dintho tseo ke di kenyang ka hanong la ka. Ke di tsebe ka hore ka mabitso ke tsebe le ho di hlalosa hore di etsang mmeleng ya rona.

Hore ditholwana tsa hao di ske tsa senyeha, o tlameha o etse bonnete ba hore letsatsi le letsatsi wa di nosetsa hoseng, motshehare ha mmoho le mantsiboya. Ebile o etse bonnete ba hore ha di otlwe ke letsatsi.

Polasi ya ho tswadisa dikgoho e batlile e ba thatanyana hoba hore o be le dikgoho tse ngata. Dikgoho di tlameha di behelle ditsuonyana, empa bothata bo qala hona mononong. Ditsuonyana di batla tulo e futhumetseng haholo ho etsa bonnete ba hore ha di shwe ka bongata. Hoba ha ho na le polasi ya dikgoho tse ding di ya shwa.

Dikgoho tsa mahaeng ha di latswe tje ka dikgoho tsa toropong, e hlile tsa mahaeng di monate haholo hoba re ba le tsona re rua dikgoho dijareteng tsa rona. Jwale ha di behela mahe, di behela hona moo. Dikgoho tsa toropong mahe a bona hore a hole, ho na le ntho tse ba di hlabang, ke ka hoo di sa latswe ho tshwana le dikgoho tsa mahaeng.

Nkile ka e ja tswekere eo e monate haholo. Ebile rona re na le yona jareteng tsa rona. Hoba ra iketsetsa yona re di jetse malapeng a rona. Ke ka hoo ho le bonolo hore re e fumane.

Haeba mosebetsi wa ka oo ke mo hirileng ha ana pampiri ya ho kganna. Ebile e le kgale a ntshebeletsa a ntsa sena pampiri ena. Nka qetella ke mo bitsitse hore nna le yena re buisane hore a ye a ilo etsa pampiri enana, ke tla mo lefella mononong e etsuwang teng. Empa nna ke tla nne ke ntshe tjhelete enonong mokgolong wa hae hanyane hanyane.